Kgwebo ya rona e bitswa Safe Passage mme re sebetsa ka thata ho fana ka di palangwang tse bolokehileng, le tse tshepahalang bakeng sa bakgalli ba lekeisheneng la rona. Re a utlwisisa ho re ho falla sebakeng se setjha e ka ba ntho e thata le e boima, mme re mona ho o nolofalletsa.

Dumela ke ne ke batla ho le tsebisa le ho fana ka maikutlo mabapi le leeto la ka la haufinyana le le la emong wa bakganni ba hao. Ke ile ka palama le Bolt mme ka tlameha ho re e ho re e bile boiphihlelo bo monate haholo. Ke ile ka palama ho tloha Sandton ho leba Soweto, ho tloha ha ke kena ka koloing mokganni o ne a le bo, o ne a bososela a bile a nkamohela ka mofuthu. O ile a mpa le lebotlolo la metsi, a mpotsa le ho re letsatsi la ka jwang, le bile jwang kajeno.

Dumela Ke letsetsa ho tlaleha bothata ba mabone a seterateng, seterateng sa ka. Hadi sebetse mme dibaka tshitiso e ngata le ho tshwenyeha ha polokeho ho baahi. Aterese ya ka ke one two three Main Street mme mabone a seterateng ha a , ha a sebetse ho tloha mateyanong Main Street le Oak Avenue ho ya fihla qetellong ya poloko.

Ntshwarele ke maswabi ho o tshwenya empa ke na le boemo ba tshohanyetso. Ke pakile koloi ya ka mona pejana kajeno, mme jwale ha ke e fumane ka e kapa ka e. Ke ntse ke kgathatseha haholo ebile ke tsohile, o ka nthusa ka kopo? Koloi ya ka ke Ford mme e ntho, ke e pakile pela monyako wa pele wa sebaka sa ho paka Makoloi. Haufi le sebaka sa bohlokwa. Ke hopola ho re e ne e le hora ya bobedi mantsibuya ha ke e paka, ke ntse ke batla hohle empa ha ke fumane.

Jwalo ka motsamai kgafetsa, ke bile le thabo ya ho fofela boemafofaneng ba mmalwa Afrika Borwa, empa ke tlameha ho bolela ho re boemafofane ba matjhaba ba OR Tambo. Ke bo bong ba di thatohatsi tsaka boemafofane ha bo botle fela empa hape bo sebetsa hantle e bile bo hlophisetswe hantle ho etsa ho re ho be monate ho tsamaya.

Ke hopola letsatsi leo ka ho hlaka, e ne le hoseng ha letsatsi le tjhabile ka December mme ke ne, mme ke kenya leeto le lelelele la ho ya Kapa. E leng motse o motle o ng o ntlheng e ka Borwa ya Afrika. Ke ne ke tsamaya le lelapa la ka e ne le akaretsa batswadi baka. Batswala le nkgono kaofela re ne re thabetse ho fumana sebaka se nang le kgotso le botle bo bokana.